Mmuso o tlamehile hore o hire batho ba tsamayang, ba ise meriana ho batho metseng, moo ba leng teng , hobane batho ha ba kgone hore ba tsamaye nako e telele, ho ya ditliliniking . Sena se etsa hore batho ba kulang, ba seke ba kgona hore ba thole kalafo , mme ba qetelle ba kutsi, ho feta ka moo ba kulang ka teng.

Nna ke ile ka bona ekare ha ke sa kula , ke bone , ke se ke sa kgohlola nako le nako, ke se ke ikutlwa ke le hantle mmeleng, jwalo ka mang kapa mang , yaba ke tlohela ho nwa dipidisi.

Ke le kgothaletsa hore le sekebe la nwa, kapa ho nka meriana e seng melaong, hobane meriana e seng melaong, o ka thola hore e se fetetswe ke nako , kapa ba o file moriana o seng hantle , ho ya ka kalafo eo o tlameileng ho e fumana, hotswa tliliniking . Jwale seo se ka etsa hore o ithole, o kula ho feta ka moo o kulang ka teng.

Ke nahana hore batho ba meriana ya setso, ba tlameha ho sebedisana le batho ba meriana ya sekgowa kapa meriana e fumanwang tliliniking , ba lokela ho sebedisana mmoho e teng. Meriana eo motho a ka e sebedisang hore a ka fola, ya setso, le ka mona feela ho jwalo, e teng meriana eo motho a ka e sebedisang ho tswa tliliniking hore a ka iphekola.

Motho o loketse ho ya tliliniking kapa sepetlele, le ha ka a tshwarwa ke mokgohlane fela, hobane ho tseba mang , ekaba TB, kapa lefu le leng, ntle le leo ena a neng a le nahanne, e leng mokgohlane , kapa lefu la lefuba.

ba tsa thero ya malapa , ke ba bona hangata selemong , nka kgona hore ke bue le bona, ka nako efe kapa efe, hobane ho molemo hore o be le thero lelapeng la hao.

Ke nnete, dikereke di ne di le teng, tseo di ne di le kgahlanong thibelong ya pelehi, mara hona jwale mehleng ya kajeno, dintho tse ngata di se di fetohile. Batho ba bangata ba se ba kgona ho utlwisisa se etsahalang, bana ba bangata ha se ntho e mpe hore o ka ba le bona, ha fela o kgona ho ba hlokomela . Jwale sena se tla moo ha o se o na le bana ba bangata, empa o sa kgone ho ba hlokomela. Dikereke tse di ne di thibela taba ya hore batho ba se ke be ba ithibela, hore ba seke be ba ba le bana, mara mehla hee, ka matsatsing ana e fetohile.

Boholo batho ba sheba hore na batho ba bang ba reng , jwalo ka ha motho a ya a lo lata di-ARV ditliniking tsa rona, setjhabeng le makeisheneng batho ba tla be ba tletse, ba bua ka hore mang o nwa eng, dipidisi difeng tse itseng, o lata dipidisi kae. Jwale sena ke sona se thefuleng maikutlo a batho, hore ba ithole ba se ba saye, ho lata dipidisi tsa bona ditliliniking.

Dintlha tsa bohlokwa tse ka hodimo, tseo banna ba tlamehileng hore ba di hlokomele, ho ya bophelong ba bona bo botle , ke ho etsa diketso tsa motabo, ntle le ho sebedisa dikgohlopo, le bojwala boo ba bonwang kgafetsa kgafetsa , bo tshilafatsang madi a bona le bophelo ba bona.

Jwalo ka ha e le moo, o qeta ho bolla sepetlele sa rona, o tlameha hore ha o fihla hae, o seke wa tsamaya haholo, o seke wa tsamaya nako e telele , le botona ba hao, o shebise hodimo, o bo thathele ka lesela, le mona la rona le lesweu. Hore madi a sekebe a tswela fatshe , hosane hoseng ha o tsoha, o tshele botona ba hao ka hara metsi a fofo a letswai, ho hlwekisa le hona ho tlosa di-germs-e.

Banna ba lokela ho itlhokomela ka nako tsohle , ha ba hlokomele matshwao a ka ba bakelang mafu a sa foleng. Ba lokela ho ya tliliniking nako le nako, ho itekola, hobane ke bona batho ba dutseng ba sebetsa nako tsohle , ba se bile boholo ba bona, ba sebetsa mesebetsi e thata ya matsoho.

Ho kula ha ho motho ke ntho e nyane, motho a ka kula neng kapa neng, o ka robala kajeno, wa tsoha hosane ho kula. Jwale tlhahlobo ya bongaka e bohlokwa haholo, hore motho a ka itekola nako le nako, ho dula a tseba ebile a na le bonnete ba hore o dutse a le hantle mmeleng.

Ngwaneso o lokela ho jwetsa batswadi, hobane e seng neng kapa neng , mpa eo ba tla be ba e bona. Jwale ho molemo hore ohle o ba jwetse, ba tsebe hore ba o hlokomele, le hore o ye tliliniking nako e sa le teng . Jwale ke molemong wa hao hore o jwetse batswadi, ba tsebe ka taba enana. Ke kopa o bajwetse hle.

Sena se bonolo haholo ha o fihla tliliniking ya hao, kapa moo o latang dipidisi teng, o ka ba hlalosetsa ka boemo ba moo o dulang teng, o ba fe le nomoro ya ntlo ya moo o dulang teng. O ba jwetse ebile o kope hore ba tlisetse dipidisi tsa hao nomorong ya ntlo moo o dulang teng. Seo ha se bothata, di ka fihla dipidisi tsa hao kgwedi le kgwedi, ntle le hore wena o ye o di late tliliniking.